Yebo, ukudlala imidlalo yesintu kungasiza ukukhuthaza ubunye nokuxhumana, ngoba ifundisa ukubambisana nentobeko, ihlanganisa abantu abavela ezizindeni ezahlukene, yakha injabulo nobudlelwane ngaphandle kokucwasa. Imidlalo yesintu iyindlela elula nenempilo yokwakha ubudlelwane obuhle emphakathini.

Yebo, ukudumala kwenzeka uma othile ephula imithetho yomdlalo, ngoba kwephula ukwethenjwa eqenjini, kudala ukungezwani phakathi kwabantu, kungonakalisa ubungani noma injabulo yomdlalo. Ukuhlonipha imithetho kubalulekile ekwakheni ubumbano nokugcina ubungani buqinile.

Iy'nzuzo ezibalulekile zezempilo ezingomzimba zokuhlanganyela emidlalweni yesikole zifaka ukuthuthukisa amandla, nokusebenza komzimba, ukuqinisa amathambo, ukunciphisa ubungozi nokukhuluphala. Lezi zinzuzo ziingalinganiswa ngokuhlola amandla omzimba, isisindo sempilo, izinga lomsebenzi womzimba nsukuzonke.

Ngabe ukhuluma ngomdlalo ofana udlala ama-agenda, inkukhu nomfana, noma ubhejane? Uma ngikhetha, ngingavuselela umdlalo weshumpu, ngoba ujabulisa wonke umuntu, uqhakambisa ukubambisana, ukunyakaza, nomlando wesintu. Ukuhlela komcimbi womphakathi, isikhathi nendawo, izinkomba zomdlalo, imithetho, izigaba neminyaka, imivuzo, isiko nomculo. Lokhu kungahlanganisa abantu kugcine isiko futhi kudale injabulo emphakathini wonkana.

Ngibone i-trend ye-ten minutes home cardio ku-YouTube. Ekuqaleni nganginokungabaza, ngicabanga ukuthi imizuzu elishumi angeke yanele ukwenza umehluko. Kodwa ngemuva yokuyizama, ngamangala ukuthi iyawushisa umzimba futhi ithuthukisa ngisho namandla. Manje sengiyenza nsuku zonke.

Izikole zingaqinisekisa ukubandakanywa kwabafundi kwezemidlalo ngokwenza lokhu, ukuhlela imidlalo ehlukene, ehambisana nezinga nekhono lomfundi, ukugqugquzela ukubambisana, hhayi ukunqoba kuphela, ukunika wonke umuntu ithuba lokudlala, ukuqeqesha othisha ukuthi babone amanda ahlukahlukene kubafundi. Lokho, kusiza bonke abafundi bazizwe bebalulekile futhi bejabulele ukuzivocavoca.

Yebo, imidlalo yesintu ilolonge usiko lami ngokungifundisa ukuhlonipha amasiko nokukwazi ukuxhumana nabanye abantu, izindlela zokuxhumana zasendulo nokubambisana nabanye abantu, ukuzigqaja ngobumina, nokwazi imvelaphi yami njengomuntu omnyama. Imidlalo le ingumgogodla wesiko, iyahlanganisa futhi inomlando.

USiziphiwe angathatha lezi zinyathelo ezilula ukuze aqale, akhe i-portfolio elula nezithombe zakhe ezinhle kakhulu, adale amakhasi ezinkundla zokuxhumana akhombisa umsebenzi wakhe, axhumane nabantu bendawo, enze imisebenzi yokuzithandela ekuqaleni ukuze athole ulwazi nezitifiketi, phecelezi iziqu, angenele amaqembu omphakathi aku-inthanethi. Yebo, inethiwekhi nokwabelana ngomsebenzi kwi-inthanethi kubalulekile, kusiza abantu bamuqaphele, futhi kuthuthukisa amathuba okuthola amagalelo akhokhelayo.

Ngikhumbula injabulo, ukulangazelela, nokumangala. Ngazizwa ngathi ngiphakathi endabeni, ngihlanganyele nabo abalingiswa, ngihleka nabo mabehleka, ngidabuka nabo, futhi ngikhala nabo. Ngezwa ugqozi lapho indaba iphetha ngendlela enhle nendlela engangizimisele ukuthi iphethe nayo. Kwakuwuhambo olunothile lwemizwa.

Ubuchwepheshe nesikhathi esiningi sesikrini kunganciphisa ukubamba iqhaza kwabafundi kwezemidlalo nokuqina komzimba, ngoba bachitha isikhathi behleli bebuka amafoni, noma amakhompuyutha, noma ithelevishini. Bayakujwayela ukuhlala endaweni eyodwa kunokuba baphume beyodlala nezinye izingane. Kwehla amandla nomdlandla wokuzivocavoca. Kubalulekile-ke ukulinganisela phakathi kobuchwepheshe nomsebenzi womzimba ukuze abafundi bahlale bephilile futhi benamandla.